Into engingayenza la ukuqinisekisa ukuthi i-network iphephile ukuthi ngisebenzise izinto ey'bizwa ngokuthi i-VPN. I-IVPN uyakhona ukuhamba uyithole ko-App Store and then bese uyadawuniloda uyifake. i-VPN iyasiza ukuvikela izinto ey'balulekile kwifoni yakho. And okunye ukuthi ngingalandeleli, ngingangeni kuma-website anganayo HTTPS. Lokho kusho ukuthi leyo website leyo ayiphephile. Okunye nokuthi kumele ngibe nezinto ey'fana nama-anti virus ey'zokuvikela amagciwane ukuthi engene efonini yami.

Kubalulekile kakhulu ukuthi kubekhona imibuzo nama-answer aphuma kumaciko. Imibuzo ney'mpendulo kubalulekile ngokuba abalandeli babo bafuna ukwazi kangcono ngamaciko abo ukuthi aphumaphi, akhule kanjani, angabantu abanjani and abathanda kanjani. Nanokuthi phela lezi y'ngoma zabo lezi abay'dlalayo ziqonde ukuthini ngoba uyayithola ingoma kwesinye isikhathi isho into ehlukile kunale oyaziyo. Kubalulekile kakhulu kakhulu kakhulu ukuthola, umbuzo nempendulo kumaciko ethu esiwathandayo ukuze sizowazi kangcono ukuthi angobani.

Into engingayifaka la umsakazo, umsakazo womphakathi. Umsakazo womphakathi uyasiza kakhulu umphakathi ukuthi sikwazi ukuzwa ukuthi kwenzakalani endaweni, nabo abasakazi befone, abalaleli befone besho ukuthi siney'nkinga ey'nje endaweni and sidinga ukusizwa lapha nalapha. Sikhone nokuthola abantu abanjengamakhansela njengomeya, obabumeya sikwazi ukukhuluma nabo sibaphinde sibabuze imibuzo baphendule kuwo wonke le msakazo. Ngoba ngeke ukhone usukuthathe ifoni ufonele ubabumeya, noma ufonele ukhansela. Ngicabanga ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthi sibe nemisakazo yasendaweni zangakithi.

Izinto eziqeda idatha yizinto ezifana nabo-Netflix, izinto ezifana nezinkundla zokuxhumana. Singabala kubo abo-Instagram, abo-Facebook, abo-Twitter kanye futhi nawo u-YouTube. Ngoba u-YouTube kancane nje, usuyobheka ukuthi uDlamini namhlanje ukhulume wathini, UDlamini uxabene nobani. Kancane kancane nje ufunukubona lezi y'tori ezakhona ko-YouTube. Yizona izintezidla idatha kakhulu ukundlula ezinye ngoba zithatha idatha eningi, zithatha ama-gigabytes amaningi. Akufani nabo-WhatsApp othumela khona ama-message. Yizinto nje eziney'thombe noma ey'namafilimu, ey'namavidiyo yizona ezidla idatha eningi.

Amaciko kakhulu kakhulu abaculi, yilapho khona abakwazi ukusebenzisa khona izinkundla zokuxhumana ukukwazi ukukhuluma nabalandeli babo. Bebatshengise imisebenzi emisha and bekwazi nokubatshengisa ukuthi baphila kanjani nokuthi bazizwa kanjani ngale ngoma abasanda kuyikhipha, nabalandeli nabo betshengise if banalo uthando nalo ngoma and banalo uthando nalowo mculo abawenzile, and bazizwa kanjani ngaleyo ngalelo ciko lelo ngaleso sikhathi lelo. Kuyabasiza kakhulu ukukhulisa umculo wabo nokuthandwa, ebantwini.

Ukufunda kude kusiza kakhulu ebantwini abasebenzayo nabantu abanganayo indawo yokuhlala ngoba ukufunda kude uyakwazi ukuhlala ekhaya ube ufunda. Nokuthi mawusebenza uyasebenza emva komsebenzi uyakhona ukwenza ama-asayimenti. Izinto ezidingekalayo yizinto ezifana nedatha, so idatha kumele ihlale khona. Nane-network, i-network yakho ingahluphi, i-network yakho yazi ukuthi nje ihlale khona ikahle. Ya, kungcono kakhulu-ke ukufunda kude.